Uma ngisebenza njengo Lizwi Mabebuya ngingumlimi, ngingathanda ukuthi ngisebenzise amaguzu ezinyaweni, iwona engingawafaka, bese kuthi ngifake umfaniswano wenkampani engingabe ngisebenza ngaphansi kwayo. Okungaba usiyasebenza osekungahluka ukuthi imuphi umbala. Bese sifaka izibuko zelanga ezizokwazi ukuthi zikwazi ukuthi zizivikele ezingaba ngamapulasitiki bese sifaka ekhanda izigqoko ezizokwazi ukuzivikela phecelezi i-helmet.

Kuwumbono omuhle futhi kuyinto enhle ukuthi kube khona umuntu ocabanga ukweseka abalimi bendawo. Engingakugqugquzela kumakhasimende ukuthi esondele ukuba ekuthole lokhu azokwazi ukuthi ekuthole, okungaba ngukudla okungabe kukhona. Hhayi ukuthi ebheke ukuthi edle lokhu okuzobe kutshaliwe kuphela, kodwa esondele ebheke nakulo ozobe ebeseka, ozobe ebadayisela noma ozobe ebaphekela.

Kungaba yinto enhle kakhulu uma umlimi ecabanga ukushintsha ngenxa yenzuzo abazoyithola. Singabantu siyakudinga kakhulu ukuthi sibuyele kwezakudala, siyakudinga ukuthi sibuyele emasisweni. Imithi esikhathini samanje isimincane kakhulu futhi isiyabiza. Lokho kungawusiza kakhulu umphakathi ekutheni ukwazi ukuthola eduze izinto ozokwazi ukuthi uzilaphe ngazo. Ukuze naye ephumelele kuyomele ukuthi asebenze kazima futhi komele akuqonde ukuthi uzobhekana nengqinamba yokutshala izinto ezintsha. Ngakho ulwazi olusha lobe ludingeka, kuyomele azinike isikhathi azifundise. Ngalokho uyophumelela.

Mina ngingabona ukuthi kungakuhle noma kungangcono ukuba ngitshale izitshalo ezidingeka ekhishini, esizokwazi ukuthi sizipheke futhi sizidle nganjalo ukuze ngikwazi ukuthi ngigcine impilo yami iphilile, ngigcine nomzimba wami usebenza kahle. Ngibala lapho okungaba amazambane noma amaklabishi. Izidingo nje zasendlini kakhulu ngoba futhi seziyabiza kakhulu emamakethe nasezitolo ezinkulu.

Ngingafuna ulwazi kwabanye abalimi esilima nabo. Ngifune iy'ndlela zokubona ukuba umhlabathi ufanele ukutshalwa uma ngabe unjani bese ngithola namacebo abo ukuba bona babona ukuba ngenzenjani ukuze ngikwazi ukuthuthukisa umhlabathi. Bese ngenza ngenze isiqiniseko sokuba ngithola zonke izinto ezifanele zalowo mhlabathi, ngiyifundisisa ngawo umhlabathi wami ukuthi uluhlobo luni lo mhlabathi. Yiziphi izitshalo okungafanele ngizifake, iziphi okungafanele ngizifake?

Ngiyacabanga ukuthi kungaba ukuqinisekisa ukuthi amaphepha okufakwa kuwo ahloliwe futhi ahlanzekile futhi akulungele ukuba engafaka ukudla okuzodliwa ngabantu. Kungabi ukuthi anezinambuzane ezihamba phakathi kuwona.

Kweyami ensimini kungashiyana ngokuthi kukhona ziphi zona izinambuzane, noma yiluphi uhlobo lwezinambuzane engibhekene nazo. Bese ngihamba ngiyofuna izincwadi, ngifunde kabanzi ngalezo zilwane ukuba zona zibulawa kanjani, kodwa-ke, phecelezi pesticides, iwona angasiza kakhulu ukuthi ngibulale lezi nambuzane noma ngiqede izinambuzane kweyami insimu.

Izimakethe zidlala indima enkulu vele uma kuziwa mayelana nezolimo nokulima, ngoba yizona ezidayiselwayo noma yizona ezithengayo kubatshali. Kulandelwa izidingo zazo, kungamele zidlala indima enkulu izimakethe ngokuthi vele kulandelwa lokhu zona ezisuke zikudinga noma zona ezifuna ukukudayisa.

Ngicabanga ukuthi umbala womhlabathi kanye nokuthamba, noma nokuqina kwawo.

Kungakuhle ukuba elalele abalimi abadala ngoba njengoba bemutshela into asebedlule kuyona, noma into nabaseke bazama ukuyenza yangabalungela. Lokhu abamutshela kona izinto asebedlule kuzo.

Ngake ngavuna ubhatata engangutshale ezinyangeni ezimbili ezedlule. Wawungeve umuhle, ngangingeve ngijabule kakhulu. Ngiwubona usuphuma wawumkhulu ungigculisa nje kakhulu. Wangisiza kakhulu futhi sawudla nomndeni wami. Omunye sawudayisa senza enkulu inzuzo.

Okokuqala nje uma ungumlimi uyayibheka indawo olimela kuyona ukuthi indawo ekanjani. Nesimo sezulu kumele usazi sonyaka wonke, futhi ukuqinisekise ukuthi amanzi uhlale unawo awushaywa isomiso. Engathi ungagwema ukukhanda kude nendawo othola kuyo amanzi njengemfula namadamu.

Kuba nomthelela omkhulu ngoba abanye bafaka ama-chemicals agcina esibulala umhlabathi. Abanye kodwa benza kahle ngendlela yakudala, okuyiyona elusizo kakhulu ekutheni umhlabathi wakheke kahle, kodwa abanye basebenzisa izindlela ezubulalayo umhlabathi okungakuhle kakhulu emhlabathini.

Sawubona mholi. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngithole leli thuba lokuba ngikwazi ukuxoxa nawe namuhla. Ngilana-ke ngihlale phezu kodaba. Ngilana ngingathanda ukuba ngisizakale noma ngingathanda ukuba ihhovisi likahulumeni lingixhase kwezolimo. Ngifuna ukulima, futhi ngingathanda kakhulu ukuba ngilime bese ngikwazi ukuphakela umphakathi wakithi. Indlela eningangixhasa ngayo ngingajabula ngoba ngizobe ngilima kuzona izinsimu zendawo, kodwa anginayo imali yokuthenga izimbewu. Ngicela ningixhase ngemali yezimbewu, uma sengiyenzile inzuzo ngiyobuyisela emphakathini wakithi.

Sipho, ngingakuxwayisa ngokuthi utshale izihlahla ezizokwazi ukuthi zibe nkulu, izihlahla ongeke uze uzisike ensimini yakho ezingakwazi ukukubambela umhlabathi, noma ukhande igoqo lamatshe ngenzansi ngalapho umhlabathi oya ngakhona ukuze uzokwazi ukuthi inhlabathi yakho ibambeke.